O ko ratang, ke mmino wa soul. Ke o rata haholo. Ee, ke tsamaya le dinako. Ha ke rate mmino ona wa hona jwale tjena wa mapiano.

Nna ke bona ka tsela e ba behang diphahlo ka tsona mabenkeleng e le tsela e nepahetseng. Hore ha o fihla o seke wa lahleha o tsebe feela moo o yang. Haeba o ntate o tsebe le ho fumana diphahlo tsa hao kae, le ha o le mme o tsebe hore na o tlo fumana diphahlo kae. Nna ke tsamaya le mekgahlelo ena ya hona jwale tjena hoba le diphahlo tseo tsa bo ntate ke bona di kgahlisa tsa ka tsela e nngwe jwalo ka diphahlo tsa bo mme. Ha o sokole hore ebe diphahlo tsa rona di kopa kopane, o ntso o sokola ha o fihla dishopong. Hore na ha o le mme tsa hao o tlo di fumana kae.

Phoso ena ke bona e qadile ha batho ba qopitsang hore feela bona ba batle ho etsa tjhelete. Ba lahlile setso sa rona haholo. Diphahlo tse ding tsa rona tsa setso ha di sa kgahleha ho hang. Ke diphahlo tse kgutshwane tse hlahisang mebele ya bo mme ho hang ha di kgahlise. E ka re ba ka ba le dula fatshe. Ba utlwisisa hore ba qale jwang hore nthwena e kgutlele morao, ba hlomphe setso sa rona.

Ke rata mmino wa batswana, le diaparo tseo tsa batswana tse ba aparang ke tsona tse etsang hore ke kgahle ke mmino wa bona le setso sa bona se setle haholo. Ba ikgantsha ka setso sa bona.

Ee, ke nahana hore di-restaurant di hlompha setso sa rona. Di-restaurant tse ding di mekgabiso ya teng, ke mekgabiso ya setso sa rona. Le dijo tseo tse ba di rekisang ke tsa setso. Ha se di-restaurant tse ngata tse sa rekiseng dijo tsa rona tsa setso.

Ke dumellana le taba ena ya rangwane, hoba ke setso sa rona kgale kgale e etswa taba ya hore bo ntate ba jella lesenke, masapo le papa ka ofela le bo ntate ba bang. Ke yona tsela e etsang hore line e be kgutshwane le ho hlompha setso sa rona.

Maikutlo aka ke hore ba bang ba sa la meetlo e seng ya bona morao. Nnete nnete ha re tsebe hore na Keresemese ebile tsatsi le feng. Hoba Bebele ke ntho e re fumanang, e re ngolletsweng, e re sa e tsebeng bo nnete ba yona e tsejwang ke motho ya neng a e ngola a le mong ho latela a batla re tsebe re be re dumelle se yena a se ngotseng. Re sa tsebe nnete ya teng.

Ee, kea tseba ka molao ona wa Afrika Borwa o mosadi ha ntsheditswe mahadi e le hore ba nyalane ka karolo ya ho lekana ha dithoto. Hobane ke fetile ho yona, ke ne ke nyetswe ka ho ntshetswa mahadi. E be e le hore ha re arohana le molekane wa ka, re tlameha hore re shere tsohle hobane ke molao.

Dikgwedi tse tsheletseng di ngata haholo a apere thapo ena, hoba monna ha a hlokahalletswe ke mosadi ha hona sa se aparang. Hape mosadi ha hlokahelletswe ke monna, a se na bokgoni boo ba ho . O nke tjhelete eo ya ho hlaba kgomo a tlo hlapiswa ka yona kae? Seaparo se seng setso seo, ke nnete se etsa hore a kgethollo batho ba mo nyatse. Hoba ha o etse ntho tseo o no tlwaetse ho di etsa, a le mosebetsing, le ho tsamaya lata ka lefifi. Ha wa tlameha o a kgethwa, o dule jwang, ha o bua o seke wa etsa lerata. Ke bona e le kgethollo pakeng tsa basadi le banna.

Aa badimo ha ba no ananela ebile ha ba no hlohonolofatsa mokete wa nama e entsweng ka braai. Pitsa e nama e entsweng ka pitsa ya maoto a mararo, ke yona eo setso sa rona se dumellanang ho yona.

Ee, ke bona ho santsane ho tshwanetse ebile ho lokile hore re hodise bana ba rona boemong bo tjena. Ho ba matsatsing ana bana ba ba ngata ba holela moo re senang bo nkgono. Ho ba bo nkgono ba re bontsha tsheya ya rona mo re tswang teng, hore re tle re tsebe hore na re ya kae le hore na bona ba ne ba phela jwang hore re tle re tsebe ho phela bophelo bo bo telele.

Eya, ntate wa ka ke motho e ke ratang ebileng ke thabela ho ka tsamaya mehlaleng ya hae. Hobane e ne e le ntate ya nang le nnete, ya nang le lerato, mothong e mong le e mong ya neng a phedisanang le yena. Ke ntate ya neng a le bohale, a le strict, a re bontsha tsela. Kgalemelo ya hae ke mona moo e mpehileng teng hore ka jeko lena e be ntse ke phela. Ke tseba nnete botle le bobe. Ntate moo mo a leng teng ke motlotlo ka yena ebile ke lerato le makatsang, hoba ke kgona ho thusa batho ba bang ba hlokang, ke kgona ho nahanela le hoba le kutlwelo bohloko bathong ba bang. Ka baka la kgalemelo ya hae le lerato la ka ha hae ebile mohlala o motle bathong, bao ba ngata a bile a batlela le batho ba bang mosebetsi moo a neng a sebetsa teng. O ne a sa batle ho bona motho e mong a sokola ke lerato la ntate motswadi eo ke neng ke na le yena.